Goloi dza dzi baki ndi vhona unga ndi goloi dzine dza vha dzo khwaṱha ende dzivha dzo fanela u tshimbila tshikhala tshilapfhu ngauri dzo fhaṱiwa dzi khou itelwa na u tshimbila fhethu hune a si havhuḓi kana dzi bada dzine a si dza vhuḓi goloi idzi noni ndi vhona unga ndi dzone dzine dza fanela u tshimbila tshikhala tshilapfhu dza tshila tshikhala.

Nyendo hedzinoni dzau dalela dzi ḓoroboni dzi thusa uri vhathu vha ḓivhe nga ha ḓivhazwakale ya dzi ḓorobo idzo vhunga vhu vhunzhi ha dzi ḓorobo dzi tshi ḓivha na ḓivha zwakale ya hone izwi zwi thusa na kha vhaendela mashango uri vha ḓivhe ḓivhazwakale ya shango iḽo na ḓorobo yeneyo.

Hezwi hezwi ndi vhona zwi tshi u leludzela u alusa ikonomi ya shango nga uri azwi ḓuresi ende zwi kona u tshimbidza ndaka kana thundu i nnzhi nga tshifhinga tshithihi lune zwa thusa na kha uri shango ḽi si fhedzisele ḽi tshi khou vha na thaidzo ya muthelo wa u tshinya vhupo musi hu tshi khou tshimbidziwa nga zwikepe hu tshi khou endedziwa thundu.

Ndo vhuya nda ri ndi tshi kho tshimbila ndi tshi kho ya vunḓuni ḽa gauteng ndi tshi kho ita interview ya mushumo nda tshimbila nga basi nga bisi ḽine ḽa tshinyala ri nḓilani bisi heneḽo ḽo ri u tshinyala nda vho swika inthaviwu ndo lenga ha swika heyi interview iyo ya mphire nda kundelwa u wana mushumo tshenzhemo ya vha hone yovha ya uri basi i ḽa yovha isa khoto ṱhogomeliwa zwine zwa nga itiwa ndi u to ṱhogomela mabasi na u ṱhogomela zwiendedzi nga maanḓesa zwine zwa tshimbila dzi nyendo ndapfu u itela uri vhathu vha sa kanganyisea kha nyendo i.

U hira goloi ndi zwithu zwezwa nthusa musi ndi tshi kha fulo ḽa u endela mashango nga uri u tshi kho shumisa goloi ye wa to hira zwi vha zwi khwine kha musi u khou shumisa goloi yavho ngauri musi u tshi shumisa goloi yau u fanela u dzhiela nzhele zwithu zwine zwa nga u lugisa goloi musi tshifhinga tshayo tsha uri i lugisiwe tsho swika zwi dovha hafhu zwa thusa na kha uri musi u tshi kho shumisa goloi ya u hira u kona u hira goloi khulwane ine wavha usi nayo nga hetsho tshifhinga kana ine wa sa kone u i swikelela musi u tshi kho to i renga tshenzhemo ine nda nga to i ṱalutshedza uri yo vha hone ndi tshenzhemo ya u ri u hira goloi ndi zwithu zwe zwa ri thusa nga maanḓa nahone zwi a shuma.

Khaedu khulwanesa ine vhathu vha ṱangana nayo musi vha tshi kho hira goloi ndi ya uri huna ṱhoḓea dzine dza ṱoḓea musi u tshi kho ṱoḓa u hira goloi vha nga u ṱoḓa garaṱa ya u koloda arali u sa swikeleli iyo garaṱa uwa swikelela hune wanga kundelwa u nga ḓi wana u khou wana goloi kana moḓoro uyo wa u hira tshiṅwe hafhu u vha ṱoḓa na thanziela ya u reila kana ṱhanziela ya u driver lune arali u sina yo wa si konḓelwa u nga wana goloi yo hira.

Zwine na fanela u zwi lavhelesa nga maanḓesa ni fanela u ṱola bada dzine na ḓo tshimbila khadzo sa vhunga ni tshi ḓo ṱoḓa u ḓivha uri moḓoro une na ḓo hira u ḓo vha u moḓoro muṱuku kana moḓoro muhulwane une wa nga kona u nga tshimbila na kha bada dzine a dzi na tshigonṱiri bada dzo to khuriwaho kana bada dzedzi dza mavu ndi zwine wa fanela u zwi dzhiela nzhele musi u tshi ḓo vha u kho hira moḓoro.

U vha u si muhumbulo wavhuḓi wa u pfhuka dzi buroho musi huna miḓalo vhunga u tshi nga vha u kho ḓivhea kha mutsiko nahone wa dovha hafhu wa ḓivhea kha nyimele ine i ya shusha ngauri unga khaḓi ḓi wana wo kumbiwa kha iyo nyimele ya miḓalo.

Bisi ndi a takalela u ḽi shumisa musi ndi tshi kho tshimbila tshikhala tshilapfu ezwo zwi vha zwi khou itiswa nga ndavha ya uri bisi ndi tshiendedzi tsho tsireledzeaho tshine tsha vha nṱha lune ṋamusi tsha nga ḓi wana tsho ṱangana na khombo ṱhukhu u huvhala a zwo ngo to leluwa tshinwe tshifhinga na musi tsha dzhena na kha khombo dzo dzine dzi a shusha a tshi asi kanzhi hune wa wana vhathu vho tshi kho enda ho nga ḽo bisi vhavha vho huvhala.

Ndi nga tamba ndi nga takalela u dalela shango ḽa Baḽi nga bufho ngauri shango iḽi ndi ḽiṅwe ḽa mashango ḽine ḽa ḓivhiwa nga u naka ha dzi thavha dzaḽo na maḓi a ḽo heḽinoni shango ndi nga takalela u ḽi dalela.

Tshi hulwanesa tshine tsha khakhisa mbekanyamushumo i noni ya u hwala dzi thundu nga tshiporo ndi tsha uri wa swika hune vhathu vhane vha vha vha kho nyaga u ita zwo uvemula kana u ita vhuvemu vha ita swika hune vha tswa dzi tsimbi dza tshiporo vha tswa na dzi thambo dzine tshiporo tsha shumisa dzone uri tshi tshimbile izwi zwi vha zwi kho kwama themamveledziso i noni nga nḓila i si ya vhuḓi.

Musi vhareili vha dzi thekhisi vhatshi swika hune vha dzhie ḓi dzhenisa kha ma itele a u vhulayana vhaṋameli vha ya swika hune vha khakhisea ngauri tshiṅwe tshifhinga u u a wana mureili wa thekhisi a tshi swika hune a vha a tshi kho ṱoḓa u vhulaiwa a mushumoni izwi zwi vha zwi khou vhea matshilo a vhaṋameli kha tshiimo tshi si tshavhuḓi.

Maitele aya ndi vhona a maitele a vhuḓi ngauri hu tshi shumiswa mabisi zwi thusa na kha uri vha endela mashango vhavha vho dzulela nṱha lune na musi vha tshi sumbedziwa zwithu zwine zwavha zwi kule kana zwi tshi kha tshikhala tshilapfhu vha swika hune vha kona u zwi vhona zwavhuḓi u tshi zwi vhambedza na musi vha tshi khou shumisa tshiendedzi tshiṱuku.

Ndo no vhuya nda ḓi wana ndo fhelelwa nga peṱirolo musi ndi tshi kho enda ndi tshi khou bva vunḓuni ḽa gauteng ndi tshi khou ya hayani Limpopo nda swika hayani nda thuswa nga vhathu thuso thangeli vha badani vhavha nga tsini vha nthusa u yo u dzhia tshigubu raya ra kona u wana peṱirolo kha garatshi ya vha i tsini.

Izwi zwi thusa kha uri musi hu tshi endedziwa mi minerala, malasha na thoro hu sa vhese na u tshimbilesa ha zwiendi zwihulu kha bada dzashu kana kha magondo ashu izwi zwi thusa na kha uri magondo ashu a dzule a magondo a tshimbileaho a songo tshinyiwaho nga maṱiraka mahulwane zwi dovha hafhu zwa thusa na kha uri musi zwi tshi endedziwa nga tshiporo zwi kone u endedziwa zwi zwinzhi nga vhuḓalo nahone zwi sa tshinyi mupo izwi zwi thusa kha u afho alusa na u thusa ikonomi ya shango.